Yebo, kwezinye izifunda impahla kaloliwe ithatha isikhathi eside kunokulindelekile futhi lokhu kudalwa izizathu ezahlukene, esinye sezizathu eziyinhloko kungaba ukungabikhona kwengqalasizinda esisesimeni esihle njengomgwaqo kaloliwe engalungiswanga kahle noma onesidingo sokulungiswa. Ngaphezu kwalokho iy'nkinga zobunjiniyela njengokwehla kwemishini noma ukungasebenzi kahle kwezitimela, nazo zingabambezela ukuthuthwa kwempahla. Kwezinye iy'ndawo ukungabi khona kwabasebenzi abanele noma iy'nkinga zokuphatha nezokuxhumana phakathi kwey'teshi nakho kudala kudlala indima. Ezinye izikhathi izimo zezulu ezimbi noma imincele yezifundazwe engalungile nazo zingadala ukubambezeleka. Loku kukhombisa ukuthi ukuthuthwa kwezimoto kaloliwe kudinga ukuhlela okuhle nokutshala izimali ngokuqhubekayo ukuze kusebenzeke .

Umehluko omkhulu phakathi kwezithuthi zesonto nezinye iy'nsiza zokuthutha ezisikelwe mavolontiya kubantu abadala utholakala enhloswena nasendleleni ezihlelwa ngayo. Izithuthi zesonto ngokuvamile zihlelwa inhlangano yobuKrestu noma yenkolo ngenhloso yokuletha abantu abadala emhlanganweni yenkonzo, emithandazweni noma emsebenzini yomphakathi ezihlobene nenkolo. Lokhu kuvame ukwenzeka ngey'nsuku ey'thile ey'fana ngesonto futhi kugxile kakhulu ekuthutheni abantu endaweni eyodwa ukuya kwenye ngenhloso yokukhonza. Ngakolunye uhlangothi, izinkonzo zokuthutha ezisikelwe mavolontiya zingaba banzi kakhulu zingabandakanya ukuhambisa abantu abadala ezibhedlela, ey'tolo noma emcimbini yomphakathi. Lezi zinsiza zigxile ekusekeleni impilo yansuku zonke yalabantu abadala abangasenayo indlela yokuhamba ey'mele, zombili iy'ndlela zibalulekile kodwa zinikeza izinsiza ngezindlela ezihlukene ezihambisa ezihambisana ney'dingo zomphakathi nezenkolo.

Izithuthi zomphakathi ezingasiza abantu abadala ey'ndaweni zasemakhaya zingashintshwa ngendlela ephusile ukuze zibhekane nezimo eziphuthumayo noma izinhlekelele zemvelo. Okokuqala, kufanele kube nezinhlelo zokuxhumana ezisheshayo phakathi komphakathi, abashayeli kanye nezikhungo zezempilo noma ezokuphepha, lokhu kungaba amafoni noma ama-apps alula angasetshenziswa ukufinyelela usizo masinyane. Okwesibili, iy'moto zomphakathi kufanele zihlome ngezinsiza eziphuthumayo njengezibulali zinzwa, amabhokisi osizo lokuqala namabhakede amanzi ukuze zikwazi ukusiza ngesikhathi esibi. Futhi kufanele kube nohlelo olucacile lokuthi izimoto lezi zingasetshenziswa zingasetshenziswa kanjani uma kwenzeka izikhukhula, izivunguvungu noma izingozi, lokhu kungabandakanya ukufundisa abashayeli nezakhamuza ukuthi baphathe kanjani izimo ezinjalo. Ngale ndlela, izithuthi zomphakathi zingaba ingxenye ebalulekile yokusindisa nokuvikela abantu ezindaweni ezisemakhaya.

Amethebula ezikhathi zamabhasi avamile awavumelani kahle kakhulu nalaba abanezinhlelo zokusebenza ezihlukene noma laba abadinga ukuhamba ngaphandle kwamahora ohambo avamile. Lokhu kwenzeka ikakhulukazi ey'ndaweni zasemadolobheni amancane noma zasemakhaya, lapho amabhasi ehamba kabili noma kathathu nje ngosuku. Abantu abasebenza ebusuku, abafundi abaya ezifundeni zantambama noma abanezidingo ey'phuthumayo bathola kunzima ukuthembela kulawa amathebula kungenzeka balinde isikhathi eside noma bephoqeleke ukusebenzisa ezinye iyindlela eyibiza kakhulu, njengokuzigibelela ezizimele. Ukuze kuthuthukiswe lesi simo izinkampani zamabhasi zingakwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe bokulandela isidingo njengezinhlelo zokusebenza ezikuvumela ukubhuka noma ukuhlela uhambo lwakho ngokwezidingo zakho. Lokhu kungasiza ukwenza uhlelo lube flexible futhi lufinyeleleke kubanzi emphakathini.

Umphakathi ungaluqwashisa ngempumelelo ngezidingo zokuhamba zabantu abadala ngokusebenzisa iy'ndlela ezahlukahlukene. Okokuqala, kungaba kungaba nokuhlela imhlangano yomphakathi lapho okuchazwa khona izinselelo abantu abadala ababhekana nazo uma behamba njengokungabi nezimoto ezikahle, izindawo zokulinda eziphephile noma ukukhanya okwanele emgwaqeni. Okwesibili, umphakathi ungalandela iy'ndlela zokuxhumana ey'fana namaphephandaba, umsakazo noma iy'nkundla zokuxhumana ukuze kufinyelelwe abantu abaningi ngokushesha nangempumelelo. Lezi zikhangiso zingagcizelela ukubaluleka kokuhlinzeka ngezithuthi ezivikelekile nezithandekayo kubantu abadala. Futhi umphakathi ungahlela izinhlelo zokuqeqesha abashayeli bezithuthi zomphakathi ukuze baqonde kancono izidingo zabantu abadala nokuthi bebaphathe ngenhlonipho nangobunono.

Uma ngisebenza njengomphakathi wezimangalo zemthwalo, izinto ey'balulekile engizogxila kuzo ziqala ngokuzwa izingxoxo zabagibeli ngobubele nangokuqonda. Okokuqala, ngizobuza ngokucacile ukuthi kwenzekeni, ukuthi iluphi uhlobo lwemthwalo elahlekile noma elonakele futhi ngizame ukuqonda ukuthi isiphathelene isiphathelene kanjani nomgibeli. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthi ngicacise inqubo yokufaka isimangalo, ngenze kube lula kubagibeli ukuqonda iy'dingo nemibhalo edingekayo njengey'thombe zemithwalo noma amarisidi. Ngikhuthaza abagibeli ukuba bahlale bexhumene nami ngokuqhubekayo ukuze ngibavuselele ngesimo sesimangalo zabo, ngaso sonke isikhathi inhloso yami ukuthi ngibanike isevisi esheshayo, enobungane futhi ethembekile ukuze banciphise ukukhathazeka kwabo. Ngamafuphi, ukuxhumana okuhle nokuphatha ngokucophelela izinto ezibalulekile kakhulu emsebenzini wakhe.